Ku va vanghana va mina va rivele kumbe va rivarile siku ra mina ra ku velekiwa, a swi nga ta ndzi khoma kahle hi mhaka ya ku munhu un'wana na un'wanyana u fanele ku tlangeriwa ngopfungopfu eka siku ra yena ra ku velekiwa. A ndzi ta swi teka leswaku vanghana va mina a va na rirhandzu ehenhla ka vutomi bya mina hi ndlela yaleyo.

A ndzi ta tsundzuxa muntshwa leswaku nkoka wa ku va munhu kumbe muntshwa ambala swiambalo swa ndhavuko, i ku va a hlayisa ndhavuko wa yena. Leswaku a nga wu rivali, a nga rivali la a humaka kona, a wu tiva a wu hlayisa ndhavuko wa yena. Nakona a wu rhandza, a wu amukela tanihi ndhavuko wa yena. Ndhavuko wa munhu hi lowu wu vulaka laha munhu a humaka kona.

Leswi rimbewu ra hina ri hi kheteleke leswaku hi fanele ku tirha swona hi fanele ku amukela. Loko ri ri rimbewu ra xisati rona, ri fanele ku tirha mintirho ya le kaya ku nga mintirho ya ku kukula, mintirho leyi nga vekeriwa vaxisati. Hi yona mhaka ndza pfumela eka swiphemu swa rimbewu eku endla mintirho ya le kaya hikuva, hi yona yi kombisaka vusati kumbe vununa. Mintirho leyi hi nga vekeriwa yona hi yona yi hambanisaka leswaku loyi i wansati loyi n'wanuna.

Ku tlangela masiku ya ku velekiwa kumbe siku ra ku velekiwa eka mina i swa nkoka, swi ndzi tsundzuxa leswaku ndzi wa nkoka laha misaveni. Nakona loko siku ra ku velekiwa ri fika, ra ku tsundzuxa leswaku u kurile u khoma malembe yo karhi lama vulaka swin'wanyani hi vutomi bya wena.

Swilo leswinene leswi nga kona kumbe leswi endlekaka hi ku va u famba hi .

Swilo swa nkoka leswi hi faneleke ku swi tekela enhlokweni kumbe ku swi hlawula eka ndhawu leyi u nga ta yi endzela eka nkhuvo wa vukati, i ku va u tiyisisa leswaku ndhawu leyi u yi endzelaka ku fanele ku yi endzela yi na ndhawu kumbe yi va yi pfuleke ku fika kwini. Ku va vanhu lava u nga va rhamba ku va va kota ku ringanela, nakona u fanele u tiyisisa leswaku vuhlayiseki bya vanhu byi kona xana eka ndhawu yeleyo.

Loko ndzi hundza emisaveni ndzi nga tsakela leswaku varhandziwa va mina, ndzi va nyika mpfumelelo wo ya emahlweni na vutomi bya vona hi xihatla. Hikuva ku va va rila nkarhi wo leha a hi leswi swi nga ta ndzi vuyisa emisaveni, a swi nge pfuni nchumu. Kambe xinkarhana xexo va nga ta va va ririle xona xi ta va xi ri xa nkoka, xi ta va xi fanerile leswaku va rila hi nkarhi wolowo. Kambe vutomi byi fanele ku ya emahlweni. Ndzi nga va nyika mpfumelelo leswaku va ya mahlweni na vutomi bya vona hi xihatla, hikuva vutomi byi na nkoka leswaku vanhu va kota ku rivala va ya mahlweni va hanya. Hambileswi ku nga va ku nga va ku ri na gome emasungulweni kambe eku heteleleni, va ta hetelela va ri na ntsako kwalaho ku fambeni ka vutomi.

Ku tshama etikweni leri nga na vanhu vo hambanahambana swi endla leswaku ndzi dyondza swo tala, ngopfungopfu eka mhaka ya ririmi. Ku va munhu a tshama etikweni leri u nga na vanhu va ku hambanahambana va vulavulaka tindzimi ta ku hambanahambana, swi endla leswaku u dyondza mahanyelo ya tinxaka timbe, u dyondza ririmi ra tinxaka timbe, na maendlelo ya vona ya swilo. Swi endla leswaku u kota ku amukela munhu un'wana na un'wanyana swi nga yi hi nghohe kumbe u vulavula ririmi ra yena.

Ina ndzi nga vula leswaku vavasati va tshikeleriwa ngopfu ku tlula vavanuna emindyangwini hi ndlela leyi. Vavasati va na mintirho yo tala ku hundza vavanuna emindyangwini ku nga ku bebula vana. Vana lava va va bebulaka kumbe va va velekaka va tlhela va va hlayisa va hlayisiwa hi vavasati, va tlhela va tirha mintirho hinkwayo leyi tirhiwaka endyangwini. Va tlhela va hlayisa vavanuna va vona, hi yona mhaka ntshikelelo wu ta loko swi fika kwalano.

Ku va nsati a feriwa hi nuna, ndzi vona swi ri swa vutlhari ku tlhela a nghenelela eka timhaka ta vukati kumbe ku ti nghenisa eka timhaka ta vukati hikuva, loko nsati a feriwile hi nuna a swi vuli leswaku a nga fanelangi ku ti nghenisa kumbe ku va na vukati nakambe. swi ni mpfumelelo leswaku a nga ti nghenisa eka timhaka ta vukati ntsena loko ku ri ku u sungule hi ku zilela nuna wa yena nkarhi lowu n'wi vekiweke, nakona loko nkarhi wolowo wu hundzile u fanele ku va a lava wun'wana wanuna. A tinghenelerisa eka timhaka ta vukati.

MaAfrika ma tshemba leswaku vakokwana wa vona lava nga hundza emisaveni va va va langutela va ri emasirheni kumbe eswilahlweni. Vonelo ra mina eka mhaka leyi i ku ndzi na ku tshemba leswaku i ntiyiso. Hikuva loko hi ya phahla emasirheni kumbe ku vulavulela emasirheni, hi tshemba leswaku hinkwaswo leswi hi swi navelaka swi ta pfuleka. Nakona loko hi endla tano swa tiyisiseka swa pfuleka, swa mindyangu ya hina, vutomi bya hina byi famba khwatsi byi famba kahle hi ndlela. Ku tshemba lokuya ku endla leswaku swi endleka hi ndlela leyi hi tshembaka ha kona.

Mimpfuno leyi nga kona leyi nga tisaka ku hambana, kumbe yi nga tisaka yi nga tisaka ku khomana kumbe nchumu wa kahle emintirhweni ku va vanhu va kha va tirha hi ku ya hi mindhavuko yo hambanahambana. I ku va va dyondzisana ku va mindhavuko ya vona yi tirhisa ku yini, va kota ku dyondza na ririmi ra van'wanyana ku nga tindzimi ta ku hambanahambana. Ku va na vutivi hi tindzimi ta van'wanyana vanhu kumbe hi ndhavuko wa van'wani vanhu. Swi na nkoka swinene swi endla leswaku u va na vutivi lebyi byi nga ta ka byi nga pfuki byi ku lahlekerile nakona u kota ku tirha na vanhu hi ku hambanahambana.

Mhaka leyi a hi mhaka ya kahle ya ku va vanhu va va ni ku ehleketa kumbe ku va na miehleketo ya leswaku loko vanhu va lwa va susana nkani kambe nkarhi wun'wanyani loko vanhu va lwa va ngo na vavisana emahlweni ka n'wina vanhu van'wanyana lava va fanele va va lamula kumbe emahlweni ka varhangeri ku va varhangeri va endla swilo sweleswo va nga lamuli i ku va va pfumala vutivi leswaku u nga humelela yini loko vanhu va lwa kambe mina ndzi na ku tshemba leswaku loko vanhu valava va fanele va lamuriwa va kumeriwa xitshunxo xa leswi swi va karhataka leswi va lwisanaka nakona va tiyisisa byeriwa leswaku va nga tshuki va lwini nakambe.

Ku tikeriwa ka ririmi loko ku nga va ku kona loko munhu a tshama endhawini leyi ku nga na vanhu va tindzimi to hambanahambana i ku va a nga swi tivi leswaku u fanele ku vulavula ririmi rihi nakona loko u vulavula ririmi ra wena leri vanhu vo ka va nga ri tolovelangiki a va ku twi naswona va ku tekela hansi swinene hi yo mhaka lexi xi faneleke xi endleka i ku va munhu a vulavula ririmi ra vadyahlampfi tanihileswi ku nga ririmi leri munhu un'wana na un'wanyana a ri twisisaka leswaku va ta kota ku twisisana.

Xiyimo xa vurimi eka muganga wa mina ndzi nga vula leswaku vurimi a va byi tekeli enhlokweni ngopfu kambe hi xiyimo xa swifuwo emugangeni wa mina i nchumu lowu va wu tekelaka ehenhla swinene va wu tekelaka enhlokweni hikuva va tshemba leswaku swifuwo leswiya swi nga xavisiwa nkarhi wun'wana na wun'wana va kuma mali nakona va nga swi hlayisa hi tlhelo rin'wanyana leswaku vana va vona na vona va va na swona swifuwo leswi va tshemba leswaku endzhaka.

N'wana wa mina masiku lama tingoma a ta ha ri ni nkoka lexi u fanele ku endla xona i ku va u tiyela exibedhlele leswaku u ya kuma ku pfuneka hikuva masiku lama tingoma ta kona hi letiya ta ku munhu u fanele a fambisiwa hi nkanu a ha voni nkoka wa swona nakona vanhu lava bhaka tingoma vona va langutele mali ntsena a swa ha nyanyula ku fana ni khale masiku lawa a swa ha pfuni nchumu ku ya engomeni yo yaleyo hikuva mafi yo tala ya tala ku endleka loko vanhu va huma etingomeni a va ha ri ni ku tshemba eka tingoma tanihi vatswari a ha ri ni ku tshemba ni hina eka tingoma leswaku u ta famba u vuya u hlayisekile xana ke.

Ina ndzi ehleketa leswaku loko munhu a hundzile emisaveni u na nkucetelo wa swilo leswi humelelaka emisaveni hikuva ndzi na ku tshemba leswaku loko munhu a hundzile emisaveni u ni matihlo ya ximoya laya lawa ya vonaka xin'wana na xin'wana lexi xi humelelaka nakona hi na ku tshemba leswaku loko hi ya emasirheni ya hi ya chela foni hi vulavula na va le hansi kumbe lava hundzeke emisaveni va na ku hi twa hikuva minkarhi yin'wanyani loko hi heta ku chela fole hi vulavulela leswi hi swi lavaka kumbe leswi hi swi tsakelaka lavaka kutani loko va hi twile hi tshemba leswaku swa humelela leswi hi swi lavaka hi tshemba leswaku hi va hi twile hi va le hansi kumbe va hi vonile eka swirilo swa hina.

Vavanuna va le ngomeni va dya swakudya swo fana ni vuswa ni xixevo xa nyama ticondzo miroho na swin'wana swo tala nakona swi va swi lulamisiwile hi vatswari lava nga sala ekaya.

Swakudya swa ndhavuko leswi dyiwaka swi rhandziwaka hi vatsonga i tihove i ximbundwa i xigugu xiphaswa mikhusa ni swin'wana swo tala.

Nkoka wa tinsimu ta kereke i ku va ti chavelela vanhu kwala ku hanyeni na ku va dyondzisa hi rito ra Xikwembu va tolovela hi rona na ku va ti endla leswaku munhu a nghena emoyeni wa kereke.

Vavanuna eka ndhavuko wa vaTsonga va fanele ku ambala tinjhovo hi tona ti fanele ku ambala hi vavanuna hikuva hi swona swiambalo swa ndhavuko nakona loko va ambarile tinjhovo va fanele ku tlhela va cina ni ncino lowu vitaniwaka leswaku i muchongolo hi wona wu fambisanaka ni tinjhovo ni ndhawu.

Tindlela leti tirhisiwaka kumbe ndlela leyi tirhisiwaka emugangeni wa ka hina ku nyika vanhu ndhawu yo tshama i ku va vanhu kumbe va lava va nghenaka tikereke va nyikela hi miako ya tikereke ku va vanhu lava pfumalaka va kota ku tshama kona eka nkarhi walowo.

Ina swikolo swi kona leswi ringaneleke ematikoxikaya mhaka leyi endlaku swikolo swi nga tali hi vana i ku va vana va tshika xikolo hi swivangelo swo karhi leswi vona va swi tivaka i kuma leswaku swikolo u kuma ku a swi talanga hi vana.

Tiyindlu ta ndhavuko wa matsonga leti nga kona i tirhandavula i malawu i madulu nakona ndzi nga tshama eka tiyindlu ta muxaka lowu hikuva loko ku hisa tona ta titimela swi endla leswaku hi nkarhi wa ximumu munhu a wisa kahle eka tiyindlu to to tani.

Swakudya leswi faneleke ku lulamisiwa loko ku ri na ntirho wa swa ndhavuko i tshopi xigugu ximbudwa xiendlahivomu tihove xiphaswa mikhusa.

Loko a ndzi fanele ku tsundzuxa n'wana wa mina hi ku hlayisa tirhesipi ta ndhavuko ndzi nga vula leswaku ku va n'wana wa mina a hlayisa tirhesipi ta ndhavuko swi ta endla ndla leswaku hi nga lahlekeriwi hi ndhavuko wa hina kambe ndhavuko wa hina hi wo hlayisa hi wu teka hi wu yisa mahlweni na yena a ta kota ku dyondzisa vana va yena ni hi ndlela ya.

Ku amukela vaendzi hi swakudya swa ndhavuko swa ha endliwa ni namuntlha swo ka swi nga endliwi etindhawini to tala kambe lexi a xi fanele ku endleka i ku va a swi fane swi endliwa hi xitalo leswaku hi kurisa ndhavuko eka tinxaka tin'wanyana leswaku va ta kota ku kokeka rinoko ku la ku tiva hi ndhavuko wa hina.

Ndyangu wa mina leswi wu swi endlaka ku kombisa malwandla ha yona hi ku tirhisa swakudya swa ndhavuko i ku va loko ku dlayiwile swifuwo swo fana na timbuti ni tihomu va teka nyama yin'wanyana va yi aneka leswaku va yi hlayisela nkarhi lowu taka.

Ku tikeriwa loku nga kona eka vanhu lava tshamaka emadorobeni i ku va vanhu lava tshamaka emadorobeni va fanele ku hakela xibalo xa laha va tshamaka kona ku hakela mati na gezi.

Swi fanerile ku va vanhu lavatsongo va dyondzisiwa maswekelo ya swakudya swa ndhavuko hikuva lavakulu kumbe lava dyuhaleke loko vo tshuka va hundzile emisaveni kumbe kumbe va hundzile emisaveni lavatsongo va ta sala va khomile ndzhaka va tiva maswekelo ya swakudya swa ndhavuko leswaku ndhavuko wa hina wu nga tshuki wu va lahlekerile.

Swimbalo leswi fanelaka ku ambala hi vanhu vaxisati va ndhavuko wa vatsonga i maduku miceka swibelana tiyele swizambhana .

Loko muendzi a tshuka a hindzile ndzi nga swi langutelanga swakudya swa ndhavuko leswi ndzi nga n'wi lulamiselaka swona hi ku hatlisa i vuswa bya xibasa ni miroho ya xiphaswo yo kandzeriwa hikuva hi swona swi hatlisaka ku swekeka.